Batho ba tsofetseng ho bobebe ho ba hlokomela. Ka dijo tse nang le phepo, ho nwa metsi. Mohlomong hape le ho ikwetlisa ho ikwetlisa ha nyane hoseng kapa motshehare. Hore mmele o seka dula feela.

Ke nahana hore mmuso wa rona wa leka haholo fela hore tlhokomelo e be teng ha batsofe dipetlele. Empa feela ditlhoko tsa meriana, tlhokomelo ya tsona dipetlele ke yona e etsang hore batsofe ba seke ba hlokomeleha, ba qetelletse ba se ba tswile ba ile malapeng ho sena ditshitiso.

Dipetlele kapa tsona di-clinic di ile tsa tla ka lefapha la ho hira batjha setjhabeng. Hore ka nako e se e atometse hore leqheku le fumane kapa lona batsofe ba fumane meriana ya bona, ba seke ba hlotse ba ya di-clinic-ing empa ho fitlhe bona batjha bana ba hirilweng ba tsamaise meriana eo ya batsofe matlong a bona.

Ha se re kopane tjena, ne ke kopa hore lona batsamaisi ba dikoloi le ngole le ha e ka ba ke pampiring ho ya ka toropo ena ya rona hore na seterateng sefe batsofe ba ba kae. Mme batsofe ba ya mabakeng a bona ka matsatsi afe hore na ke ka letsatsi le itseng ka beke kapa ka kgwedi. Re tsebe hore ka nako e itseng nkgono ofe wa nomoro efe o ya lebakeng la hae la sepetlele kapa la clinic. Mme wena o ye o mo lata ha hae o mo behe hona lebakeng leo. Ha a sa qetile lebaka leo le teng a o tsebise o mo kgutlise hape o mo behe ha hae.

Ke tlo qala ka ho re mohaleng wa ka wa le theka kapa wa hae ke kenye alarm moo e tla tla e nhopotsa letsatsi pele a tlameha a lo bona ngaka. E nhopotsa hore ka nako e itseng re hloka reye. Ke nna a tla tla mo tsosa, ke nna a tla tla mo lokisa, ke nna a tlatla a mo susumelletsa le hore hosane re ya sepetlele re lo bona ngaka. Mme re ke ke ra lebala ha re ka etsa jwalo.

Ke nahana hore ha se bothata ha ba ntse ba bona dingaka tsa mmuso. Hobane ngaka ya mmuso ha e batle tjhelete e siko ena nang. Hobane bona batsofe ba fumana feela tjhelete ena ya mmuso. So ha ke bone bothata hore na ke eng ka dingaka tsa mmuso.

Re ka qala ka hore re ba fe dijo tse nang le phepo. Mmele o dule o shahlile ka ho ikwetlisa hanyenyana feela.

Ke nahana hore maqheka e nka tlang ka ona ke hore batsofe ba be le batho bao ba dulang le bona, e bang bana ba bona kapa ditloholo, ba le ba banyenyana. Kapa bana ba ba bona ba dula hole nkgono a be le motho ya fetolang le yena a tla etsang hore ka tlung ho dule ho hlwekile, dijo di dula di tjhesa, mme o nwa le meriana ya hae.

Monate wa batsofe ba kileng ba sebetsa pele e ba batsofe kore ba ntse ba na le ditjhelete tsa bona tse ntseng di setse. Jwale ho etsa hore ho be bobebe hore o iphelele bophelo ba hao le wena ka thoko. O ntso thusa motsofe ona ho etsa dinthonyana tse itseng.

Monate wa ho kgutlela hae ke hore ho phodile ha se moo o qalang ho fihla, sebaka o se tlwaetse. Ha ke bo bone ho hang bothata ba ho kgutla ha mosebetsi o se fedile o kgutlele lapeng. Mohlomong o tla qala fatshe hspe e re ha matla a le teng o fumane o mong hape o tla o isa toropong. Kapa o fumane o lapeng mahae.

Ntho eo re ka etsang jwalo ka setjhaba ko re motsofe o mong le o mong ho lo phetha mabaka a hae toropong. Mabaka mohlomong a tjhelete, mabaka a ho lo ba ka dintho. Ha a tsamaye le setloholo, ha a tsamaye le mora kapa moradi. Ena e qoba mathata hobane ke batho ba seng ba tsofetse.

Baahi, jwalo ka ha le bona ho re na le matsatsi a mararo ho sena motlakase re se na metsi. Ntho ena e re qosa hore jwale re lo reka di-paraffien re tsebe ho pheha. Metsi ke ana a felw mme mmuso wa rona kapa yena masepala ha re letho. Re dula le batsofe ba hlokang hore ba nwe meriana ya bona ka nako e itseng. Mme ba je pele ba nwa meriana ya bona. Ke nako ya hore jwanong re emele ka maoto taba eo, re se tlohelleng e robale feela.

Ha ke na bothata ba hore ke mo ise ngakeng ya setso. Empa hobane nkgono ke a tseba ke motho wa high blood, wa tswekere. Ke nahana ke qala ke mo ise ngakeng tsena tsa sekgowa pele ho lo check-uwa na mohlomong ha se tswekere fatshe, ha se high blood e phahameng. E bang ba sa fumane letho ke tla mo hlahisa ho ngaka ya setso.

Ntatemoholo, ke a tseba hore o motho a ntsa kgolwa dinthong tsa kgale tsa meriana ena ya Sesotho. Empa ke hloka hore ho be le ntho tse ding tse hodiswang ka theko tsa meriana ya sekgowa tse tlatla e di sebetsa mmoho le meriana ena ya hao. Ke a tseba hore motho a shahlileng bakeng sa dilemo tsa hao. Empa hona le meriana ya sekgowa e ke tlo rekelang yona e ke hlokang hore o enwe jwalo ka ha o nwa ena ya hao ya Sesotho.

Ntho tse ke sa tse sa thabiseng ha ke tjhakela batsofe. Ke ho fumana bohlaswa. Batsofe ke batho ba senang matla jwalo ka rona batjha. Jwale ha ke kena ka tlung ke fumane ha o ferekane, ke dijana, ha wa phuthuwa ka tlung ho moferefere, ha wa bula le difenstere. Ke ntho tse sa nthabiseng ho hang. Ka nako tse ding o fumane yena motsofe ona ke tlileng ho tlo mo bona a re ha e sa le a emela ngwana kapa setloholo se tlo pheha, a tsebe ho nwa meriana ya hae. Ke ntho se sa nthabiseng haholo tseo.

Ke tlo qala ka hore ke tsebise bana kapa tsona ditlolo tsa motsofe hore ke bone motho ona le mo siileng le nkgono a sa thaba. A sa mo tshwara hantle ka tsela eo. Ke tlo qala moo, e bang mohlomong nkgono a se na bana ba hae kapa tsona ditloholo. Ke tla fihla ke isa lebaka lena ho di-social worker e be tsona tse tla tlang di ya mane ke lo sheba boemo ba nkgono.

Ntho tseo ba sa rutehang tsona haholoholo e ka hodimo, ke ya CPR. E be nkgono ha ka kgangwa ke ntho a ja moo ke tlo mo thusa jwang. E be nkgono ha a ka akgeha a akgeha e le nna a mo hlokometseng ke tlo etsa jwang. CPR ke yona e bapalang karolo e hodimo ho thuseng motho hore a seka lahlehelwa ke bophelo ba hae.

Ha ke na bothata ba hore ke ise motswadi lehaeng la maqheku. Lehaeng la maqheku haholo jwang e ba nkele mohlomong ngwana wa hae a sebetsang a sebetsang hole le lapeng ho sena motho a tla mo hlokomela. Ha ke mo isitse moo ho na le batho ba mo hlokomelang, ho na le batho ba etsang hore a be le mofuthu oo a seke a ikutlwa a le mong. Jwale ha ke na bothata ho hang le lehae la maqheku.

Nka mo thusa ka ho mo ela mabenkeleng ha hona le dintho tse a di hlokang. Ka mo thusa ho mo ela mabenkeleng. Nka mo thusa ka hore ke mo thuse se ka ho kolomaka sebaka sa hae, ho dule ho hlwekile le ho mo kgella metsi e bang re dulang hole le sediba.